Nakong ya jwale ho sebediswa difounu, le diplaka tse leng hore di na le molaetsa ko dikolong, dishopong, ditleniki. Jwale ho thola molaetsa ko founung ho bo bebe haholo bakeng sa hore ha o no ya ema di-line tse telele haholo, le hape tla be o kgona ho sheba molaetsa ka nako e ngwe le e ngwe ha o e batla e le mo founung.

Foune e thusa ha o batla tsebiso ka taba tsa mesebetsi. Mara yona e nka ba kotsi hape ha o fana ka dinomoro tsa hao tsa ID, hobane batho matsatsing ana a tloha bula di-life insurance ka di ID tsa batho le noma o se wa leloko.

O tshwanetse a tle ka, nomoro e leng hore o register-ile password ka yone, a hopole le hore o la kenya, moya neng mo founung, a tlise le ID book ya haye ha lo lokisa taba tsa password ya hae.

Ke tlo kgetha dipina tse leng hore di aha, batho ba nyalang le hore di ya ba kgothatsa hape ka taba tsa bophelo, ba bone. Jwalo ka e le lenyalo la bone le ha ba le babedi feela, ba hopole pina tseo tse leng hore ke tsa thapelo.

Taba ena ya ho kenya le ho ntsha yona e ya tshwenya, empa haebane e le hore ke ntho e leng hore e tla thusa, ha motho a shebeletse thelevishe. Ke nahana tla be ho se na bothata ha motho a tla patala hape mafelong a kgwedi.

Papatso ya ka ke karata e be, ka leleme la Sesotho le English. E be papatso e leng hore e aha bana le batho ba baholo ka taba tsa bophelo, e be papatso ya ho pheha, ho pheha dijo tse leng hore ke tsa ho aha mmele.

Nako e leng hore re tloha re shebile social media ke ka baka la hore re tloha re duletse ho sheba mesebetsi, e leng hore e tloha e hlahile le ho tseba ka diketsahalo tse etsahalang, mahaeng a re dulang ho ona. Le ho tseba ka taba tsa mefuta, ya mahloko a e leng hore a tloha a kene, so social media yone e bohlokwa haholo mabaping a tseo.

Wi-Fi ka lapeng yona e thusa haholo bakeng sa hore difounu, computer-a le, laptop di ka sebediswa kaofela hona Wi-Fi-eng eo e le hore o e patala ka kgwedi le kgwedi.

Maemong a leng hore dinomoro tse leng hore ke tloha ke sa di tsebe, ke tloha ke kena ka hara smart app ke no Google-a hore nomoro tseo di tloha di hlaha ho kae hore ke ska tlo ikenya kotsing.

Eya di kgona ho nthusa ka ho phethahala, hobane ka nako e ngwe o tla ema dihora le matsatsi empa di-chat box tsone dia thusa haholo kapa di-virtual artist nakong ya hona tje, ka hobane thekenoloji ke yone e leng hore e etela pele.

Hobane di re ruta ka tsela, e leng hore makgowa a ne a hlekefetsa batswadi ba rona bakeng sa hore ba sa ruteha ha kalo. Tseo tse ke sa di rateng ya difilimi ke ha ho bontsha batjha ba sebedisa ditlhetlhefatso le thobalano haholo, ba sa ithute.